Izindlela ezinjenge-agroecology ne-permaculture zinikeza indlela esimeme ukukhuthaza ibhalansi yemvelo. Ukwehla kwezindleko zokukhiqiza kanye yokunqanda ukuvikeleka kwezolimo ezifakwe engcupheni izinambuzane ngaphandle kokuthembela kakhulu kuma-pesticides ayingozi.

Umehluko kwamasu okulawula izinambuzane phakathi kokulima okuphilayo nokujwayelekile. Ukulima okuphilayo, organic farming kusetshenziswa izindlela zemvelo kuphela. Lokhu kufaka izitshalo ezixosha izinambuzane, the pellent plants, izilwane ezidla izinambuzane njengenyosi, izinongo noma amanzi anephunga lokuxosha izinambuzane. Also ukulima okujwayelekile, that is conventional farming kusetshenziswa kakhulu izibulala zinambuzane ezenziwe ngemithi yamakhemikhali, chemical pesticides, le mithi ifafazwa ezitshalweni, iyasiza kakhulu uma uhlaselwa okanye izitshalo zihlaselwa kakhulu izinambuzane.

Ezinye izinselela abalimi ababhekana nazo uma belungisa umhlabathi abazowutshala, ukuguguleka kwenhlabathi, soil erosion, ukuncipha kwezakhi zomzimba emhlabathini, nutrient depletion, ukushintsha kwesimo sezulu, climate change, kanye nezifo ezithwalwa umhlabathi, soil-borne diseases.

Izinambuzane ezivamile eziyingozi ekulimeni izimpukane ezincane esimunca uju, iy'mpawu amahlamvu agobekayo unamathela ngenxa ka-honey dew, uju lwayo nokuvunduluka kwamahlamvu. Izintethe, grasshoppers izimpawu okanye uzibona kanjani izitshalo ezinemigodi emikhulu noba zidlulwe yizwe zonke izicubu zidliwe. Ama-card worms, izikelemu zokusika iziqu, iy'mpawu, izitshalo ezisalele phansi noba eziwile ngesikhathi sokuqala kokukhula.

Izinzuza zokupakisha. Ukuvuselelekwa nokubola kalula. Ukuvikelwa kokungcola kwemvelo, ukusimama, ukuthandwa ngabathengi. Izinselelo zokusebenzisa iphepha, ukungakwazi ukumelana nokufuma ukuntula ukuvikelwa kwempahla berea properties. Izindleko zokwakha izixazululo ezisebenza kakhulu.

Izilwane zonke kumele zibe nendlela ezisetshenziswa ngayo. Izilwane ziyafana okanye imbongolo, ngokwesibonelo iyafana nomuntu uma sikhuluma ngemizwa, iyabuzwa ubuhlungu, futhi iyabuzwa ukukhathala. So kungakho kumele izilwane nazo zicabangelwe futhi zikalelwe ukuthi zingasebenza isikhathi esingakanani, nokuthi zingathwala umthwalo ongakanani? Futhi kwamele zithole ithuba lokuthi ziphumuze imizimba ukuze zizokwazi futhi ukuqhubeka zisebenze.

Uma ngingathola ithuba lokusekela umlimi wangakithi, izitshalo engazithenga, engazithenga kuye kakhulu ezifana like ama-fruits ngingathenga amapetshisi, ngithele obhanana. Isizathu sokuthi ngithathe lezi tshalo yingoba ngibonile ukuthi abantu abakhulu bayasithokozela abantu abaningi bayasithokozela uma okwenza akwuwenza amajusi okanye iziphuzo ezakha umzimba yizona zitshalo engingazithethenga kakhulu kubalimi kuye, ngingawashi iyanga ama-apula ngoba nawo abaluleke kakhulu.

Ezinye izinketho ezingabizi kakhulu zokupakisha ezisekelwe ephepheni, iphepha, iphepha elivamile elibizwa ngokuthi i-icraft paper okanye i-brown paper. Leli phepha linsunu ngombala elizosetshenziswa kabanzi ukupakisha izinto. Linenzuzo inzuzo yakhona libala, libola kalula, okokuqala liyathengeka kakhulu, liyakwazi ukuvikelwa kalula uma lifakwe kahle. Kanye futhi enye indlela or izinketho, enye inketho ebaluleke kakhulu amakhalibhothi alula izinzuzo zokusebenzisa amakhalibhothi ukuthi luhlala isikhathi eside futhi livikela, livikela kahle izinto ezithambile.